Ee, go na le merogo e mentsi e e sa itsegeng e ka go sologela molemo, sekai lerotho le thusa ka go maatlafatsa mmele. Thepe e nonofatsa mmele le morogo wa thelela o oketsa madi mo mmeleng.

Fa o jala diapole o tlhoka lefatshe le le na leng seretse se se nonneng le metsi a lekaneng, mme dipanana tsona di rata mafelo a futhumetseng.

Ditamati di jalwa mo mmung o nonneng o o kgonang go tshwara metsi, di tlhoka letsatsi le le lekaneng, peo e tlhomiwa mo mmung.

Rooibos e jalwa mo mmung o o , fa ditlhare di gola di kgaolwa mo makaleng fa a di fitlhe dingwaga tse pedi, makala a teng a omisiwa ka letsatsi.

Rooibos e na le molemo e e senang caffeine, ka jalo e siametse batho ba ba batlang go tshwara ke boroko. E tletse di tse di thusang go lwantsha malwetse le go nonofatsa mmele.

Pula e sa tlhomameng, fa pula e se kae dimelo di a šwa. Tharabololo e ka nna go di nosetsa, le diphologolo tse di jang dimelo. Go ka dirisiwa terata go thibela diphologolo tse di tsenang mo dimelong.

Tlhokego ya metsi mo nageng ya rona, balemirui ba tlhoka metsi a go nosetsa maungo a šwa, e nngwe e ka ba phetogo ya bosa mo nageng, mogote o feteletseng kgotsa pula e sa tlhomameng e ama boleng le bongata jwa maungo.

Tlhokego ya polokelo ya maungo a a omisitsweng le go nna nako e telele mo mmarakeng.

Dingwe tsa maungo tse di jwalwang le go jewa thata mo lefatsheng ke ditapole le panana, ka ntlha ya gore di nonofatsa mmele ka maatla le phepo.

Dingwe tsa merogo e jewang thata mo lefatsheng ke ditamati, dinawa, morogo wa spinach-e ka ntlha ya gore di siametse mmele, morogo wa spinach ebile o oketsa madi, ditamati di siametse pelo.

Dithoro le mabele di botlhokwa mo temothuong ya segompieno, ka gonne ke dijo tsa motheo tse di fang batho dijo tsa letsatsi le letsatsi di na le di thutafatso go le maatla a mmele.

Wine farming ke tiro ya go jalela le go oketsa maungo a wine, go tswa mo dipolaseng tse di dirileng gore di diriswe go dira wine.

O tlhoka metsi, go thusa go epa, mmu o nonneng, peo ya go , o dire le bonnete ba gore diphologolo ga di tshameke le mo go yona.

Go lemiwa ga rooibos go na le seabe mo bophelong jwa mefuta e farologaneng ya ditshedi, le go sireletsa tikologo. Go tshehetsa mefuta ya ditshedi go lema rooibos ka tsela e e tseneletseng go thusa go boloka ditlhare tse dingwe tse di tsenang dikagong ya rooibos.

Mabele, mabele a , raese di botlhokwa ka gonne batho ba le bantsi ba di dirisa, ebile di fana ka maatla.

Rooibos-o e jalwa mo mmung o omileng, ditlhare di gola di kgaolwa mo makaleng fa di fitlha dingwaga tse pedi.

Rooibos e na le melemo e e senang caffeine, ka jalo e siametse batho ba ba batlang go tshwarwa ke boroko, e tletse di-nutrients-e tse di thusang go lwantsha malwetse.

Rooibos e kgona go lwantsha malwetse, e nonofatsa le mmele, mo letlalong e phatsimisa letlalo le lebege le le lentle tota.

Merogo e mengwe e kgone go dirisetswa go etsa ditlhare tsa go nwa, go fodisa malwetse, le go dira ditlhare tsa go tshasa mebele ya rona.

Morogo wa spinach-e ka gonne o tiisa marapo ebile o oketsa madi, morogo wa thepe ka gonne o nonofatsa mmele.

Kgolo ya thekenoloji e ama le kgwebo ya maungo ka gonne maungo a le mantsi a kgone go godisiwa ka motšhini.

Pula e sa tlhomameng e ama thata maungo ka gonne go tla nna le tlhokego ya metsi, le mogote o fetisang o ama thata maungo ka gonne maungo a le mantsi a tlo swa.

Maungo a le mantsi a ga mmele, ebile a maatlafatsa le mmele le marapo. Mme a ka tsenngwa mo dijong tse di ntsi ka go dira fruit salad le go ja leungo letsatsi le letsatsi.